Dilo tse di sekasekiwang ke bank-a fa o amogela kopo ya karata ya sekoloto ke lekwaloitshupo la gago, ke lekwalo la tshupo ya bodulo jwa gago, ke lekwalotshupo la mogolo wa gago tse di tlhokegang kwa bank-eng for karata ya sekoloto.

Dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya go dirisa karata ya sekoloto ke go tshwana le madi tšhelete e leng mo karateng e e tlhokegang mo karateng go tshwana le tšhelete ya sekolo e o e tlhokang mo bankeng ya gago, o tshwanetse o nne le karata ya go boloka tšhelete mo teng o lebelele gore ga o dirise karata boswatlha jaaka ngwana wa sekolo.

Sekoloto sa gago ke sone se bontshang gore motho o tshepegalang, ga o itse go dirisa tšhelete, a o kgona go busa tšhelete go ya ka hisetori ya gago ya go adimana tšhelete. Ga o batla go dira kobo ka karata ya sekoloto o tshwanetse gore hisetori ya gago e nne yone e e bontshang gore motho o tshepagalang.

Diphoso tse di tlwaelegileng fa o adima tšhelete ke go netefatsa gore tšhelete e o e adimang ke e o tla kgonang go e patelang, oo netefatsa le gore tšhelete e o e adimang ke e tla go berekang e o e dirisetsang for dilo tse di botlhokwa le go tlhomamisa gore kopo eo ya madi e tsamaya sentle ka go neelana dipampiri tsa gago tse di fa molaong ka metlha le metlha.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto e botlhokwa mo go tseneletseng ka gonne o tshwanetse o nne le kitso ya gore go tshwanetse go diragaleng, o patela jang tšhelete ya sekoloto, o busa bokana kang jo bo rileng mo tšheleteng ya sekoloto le gore o itse gore ga o ka palelwa go patela sekoloto go tla diragala eng ka wena le ka karata ya kopo le ka hisetori ya gago go ya ka dikoloto tsa gago mo nakong e e tlang.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka thuto, batho ba ka thusega thata go kgaogana le dikoloto. Batho ba ba tlhokang sekoloto ba ka thusega thata ka kitso ya dikoloto mabapi le hisetori ya bone ya dikoloto, dikoloto le kitso go thusa batho thata gore ba itse le melao ya dikoloto.

Bank-a e tlhoka go itse gore ga o dira sekoloto o kgona go se patela jang le gore a wa bereka kgotsa go na le madi a bonalang a tsenang mo bankeng ya gago go netefatsa go tota gore o tla kgona go busa tšhelete ya sekoloto mme gantsi morokotso wa sekoloto wa okediwa ka di-percent-e go ka nna tse tharo go ka nna tse tlhano fa o busa sekoloto.

Overdraft ke dilo tsa madi tsa go bontsha molemo le mosola go ya ka sekoloto sa gago, tsa go oketsa sekoloto le go bontsha ka nnete a o tla kgona go se patela go ya ka nako le go ya ka tšhelete e okeditsweng ya sekoloto.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa bank-a tse di amanang le go dirisa madi a fetang a o a adimileng ke go patela sekoloto se se fetang madi a o a adimileng, wa go tshwanela ke go patela dingwaga tse di ntsi go feta tumelano ya gago le bank-a go patela tšhelete e o e adimileng.